Ha o batla ho phela hantle bophelo bo botelele ebile o batla hore o dule, o na le matla le hore o se ke wa dula o kula le mahloko ao atamela. Ntho eo o tshwanetseng ho e etsa. Ke hore o ikwetlise hobane ha o ikwetlisa. Mmele wa hao o sebetsa hantle le mafu ha kgone ho kena wena o ha o kgathale o dula o le mahlahahlaha. Mafu ana a kenang batjha ba hona jwale tje ka bo di-high blood-a di tswekere. A tsamaella hole le wena hobane mmele wa hao o dula o le mahlahahlaha, mmele wa hao o dula o sebetsa hantle.

Tse leng teng sekolong ke netball ball-o, bolo, tenese, volley ball-o le tse feng le ena ya ho matha. Jwale ntho e ke bonang hore e bana ba e rata haholo ke bolo le netball-o hobane e sale ntse le tsona tse . Batho ba batsho ba di thabela haholo. Jwale lefapheng la tenese le rugby, ke bona ho ile fatshe hobane jwale di bonwa ekare ke tse ratwang ke makgowa haholo. Mme nna ke nahana hore ke hona mono. Mo re tshwanelang ho kgothalletsa bana hore ba kene mono hobane menyetla e mengata le di-sponsor-a di ngata, hona teneseng le rugby-ing.

Ena ya ya iphedisang ka ho bontsha batho talent-e ya hae marang-rangeng. Ke ithutile ntho tse ngata hore ho ba na le letswalo ha se ntho e leng hore e lokile hobane o hloleha le hore o ntshe seo o nang le sona bokgoni ba hao. Mme talent-e le yona ke e nngwe ya bohlokwa hobane ha o e bontsha batho ebile mona marang-rang batho ba ba ba mo kgothaletsa, ba patala ba bang ba mo romella dimpho tse kgolo jwale pele o tswelopele e kgolo. Ene ke ithutile hore ha wa tshwanela hore o swabele seo o nang le bokgoni kapa o se ke wa sebedisa matla a hao a o kgonang ho etsa ntho, e leng hore e ba betere ho feta eo batho ba bang ba o tlwaetseng ka yona.

Ntho eo ke e ratang haholo ha ke na le nako, ke ho dula komporong ya ka, ke shebe hobane ntho e kgolo e ke e ratang ka ho dula komporong. O kgona ho bona menyetla e leng teng, o kgona ho tseba ditaba tse leng hore di ya etsahala mona mabapi le wena. Ebile ho na le menyetla e mengata ya dintho tseo o ka di o ka ithutang tsona kapa tseo o ka di fumanang. O tje ka menyetla ya mesebetsi, di-bursary, tsela tsa ho etsa tjhelete mekgwa e meng ya ho ya ho ipona, o le mose ho mawatle tsela tse ngata. Ke ka hoo ke nkang nako ya ka e ngata ke dula pela computer hobane dintho di ngata mono no.

Dipapadi tsena tsa mohaleng tje ka ha di sa kgothaletswe mahaeng. Mohlomong moo o tsamauwang teng, di-clinic-ing, diholong tsa motse, dikantorong tsa masepala moo batho ba fihlang teng ka sekgahla. Ha o ka beuwa diplacard, mme ha tsebiswa ka tsona dipapadi tsena le hore e batlang e lokile, ke efeng mme e batlang e le monate, ke efeng le hore ho beuwe dimpho. Ho etswe ntho e kareng tlhodisano ka tsona. Mme motho e leng hore o tla e nepa kapa a e sebetsa hantle, o fumana moputso o itseng. Ke nahana hore ekaba ntho e ntle haholo mme batho ba ka tseba ka tsona dipapadi tsa mohaleng.

Ho na le papadi e nngwe e ya ya ya ke e tsebang morabaraba mme morabaraba nka e nka tje ka nthwena e bitswang ka sekgowa hore ke draft. Papadi ena ya draft ya sekgowa ke papadi, e leng hore bo ntate ba ne ba dula ka tlasa sefate, ba etsa ba e bapala hodima lebokosonyana mo ho tekilweng dinthonyana teng. Feela papadi ena ke a e rata hobane ka nnete ke papadi ya ntho tse leng hore e nngwe ya dipapadi tse etsang hore, ha o na le bothata o kgone ho nahana ka pele le ho fumana solution bothateng bona ba hao. Ke papadi ya ya kelello e e bulang kelello haholo bakeng sa motho ha e bapala.